Le ndaba ka-telemedicine ingijabulisa kakhulu mina njengomuntu wesilisa sinale nkinga le yokusaba ukuya kodokotela uma kubheda hhayi nje uvalo nje, kodwa uma kunezinto ezikanje kuba lula ukubuza ngimbonise mhlawumbe nami ngi-confident ukuthi abantu abangiboni. Nalaba futhi abahlala le emakhaya le ey'ntabeni njengo-Drakensberg kule y'ndawo la othola imoto nje, kufuneka imoto enamandla, hhayi imoto yobu-second hand kulezo y'ndawo ey'njalo ya basizakala kakhulu abantu bakhona nongenamali nje imali yokugibela aye emtholampilo, o-telemedicine basiza kakhulu.

Ngingaqala kuye u-Facebook ngikhande u-link wokuthi sikhande no-WhatsApp group no-Facebook, sikhande ama-chart groups kulawo ma-chats groups umphakathi uvumeleke ukuthi ungadingida iyinkinga nje nazo emiphakathini. Kube indlela nje yokuthi wonke umuntu uthola iphimbo ya.

Ngaqala ngokubuka indlela ebenza izinto ngayo nokuthi indlela abasebenza ngayo impahla engakanani emva kwaloko bese ngiyofunisisa ukuthi ingabe ayikho enye indlela ngaphandle nje la esetshenziswayo encono kunale abayisebenzisayo. Hha, ngenhlanhla manje kuno-inthanethi, ukwazi nokuya ku-YouTube uhlole nje ukuthi kwenye indawo kusetshenzwa kanjani, nawuthola okungcono ubuya nako uzozama ukubabonisa ukuthi endaweni enje kwenziwa kanje, ukuze nabo bakuthembe babone ukuthi nje uzobaphuculela impilo.

Yebo, umqondo omuhle kakhulu kufana nasesikoleni nasenza izolungiso u-Q and A ilona wenzela ukuthi nalaba engacaci ukuthi kwenziwani, bayacaciselwa ku-Q and A konke nje ongakwazi kulungiseka kahle kalula ku-Q and A.

Amandla okuthenga i-Wi-Fi hhayi ngokubuka kwami akhona la, ngokuthi nje uVuma ungene unyaka ophelile kodwa hhayi iy'ntambo nje uyazibona la phezulu ukuthi ya kubhizi. Kuphinde futhi kube no-Fibretime, hhayi u-Fibretime naye hheyi imali yakhe iphansi phansi noma ubani nje ngokuthi ngizwa bathi ngo-five randi nje usuyaxhumana, hhayi ngapha khona hha uVuma no-Fibretime hhayi, basisiza kakhulu.